Mmangwane, ke ne ke nahanne ka abuti Tjhobolo ka mane ka tlase ka mane, ka ha ke bona e le motho ya dulang a le teng hae mona, mme a sena letho leo a le etsang. Jwale ke ne ke nahana hore ho ka ba jwang ha nka nyolohela kwana hodimo kwana ka lo buisana le yena, mme ka utlwa hore ekaba yena o ikutlwa jwang ka hore a tlo sala le leruo lena laka lena a le hlokomele nakong eo nna ke leng siyo, ke le ka kwana ka toropong. Empa hee ke tla mo lefa la ho mo lefela a ka se nsebeletse mahala. Ke tla ya ke yo buisana le yena, kutlwe hore na yena ebe o eme hokae.

le ka qala ka ho lokisa mobu wa lona, mme la netefatsa hore mobu wa lona ke ona o nonneng, o nang le dijo. Ho etsetsa hore le mohlang le tlo kenya peo ka nako ya ho lema, e leng kgwedi ya hlakola, le mobu wa lona o bo so o loketse hore o ka behela dipeu tseo tsa lona tseo, mme le le dijalwa tsa lona di ke se sokodise hore di mele. Hobane jwale ho jala mobung o sa lokang, ho etsa hore le dimela tsa hao di qetelle di sa mele ka nako e nngwe.

Basebetsi ba hloka hore ba phomole mafelong a beke, ka ha e le hona a ba phomotsa menahano ya bona, mmele ya bona, mme le bona ba ba na le nako ya hore ba etse a mang a mabaka a bona a sa kopaneng le taba tsa mosebetsi. Ho bohlokwa haholo hore beke e nngwe le e nngwe kapa tsatsi le le leng tsatsi le leng le le leng basebetsi ba tle ba le ba tle mosebetsing e le ba ikemiseditse ho tla sebetsa, mme ba na le menahano e hlwekileng hore ba tlo kgona ho tswela pele ka mesebetsi ya beke eno.

Hangata nna ha ke motho ya phehang ka ditlama haholo letsatsi le leng le le leng. Empa mohlang oo mohlang oo, ke hopotseng hore nka pheha ka tsona, keya mabenkeleng mme ko di reka. Ke sebedisa yona parsley le rosemary ke tsona ditlama tseo nna ke di thabelang, mme ke bona le bohle ba lelapa laka ba ditabela. Ruri tsona di natefisa dijo e le ka nnete.

Ha ke na le serapa, nka qala ka ho batla ditsebi tse tsebang ka mobu e fapaneng, mme tsa tla tsa tla lekola mobu waka ka hore na o lokela ho jala dijalo tse jwang. Ka boela ka batla batho ba tsebang ka ditholoana le meroho, mme ka boela ka tlo batla le batho ba tla tlang, ba di hlokomela, ba tsebang ho di hlokomela. Ka nqa e nngwe, ka batla batho ba tsebang ka dipalesa tsa ho fapafapana. Ka bolela ka batla le batho ba tla tlang ba sebetsa ka mmarakeng ho rekisa tsona dipalesa tseno. Ka tsela e jwalo, ke tla be ke entse mesebetsi e mengatanyana ya ho fapafapana.

Batho ba kgale ba ne ba omisa nama ya bona e le tsela eo ba e sebedisang hore e tle e dule nako e telele e sa bole e sa senyehe. E ne e le yona tsela eo ba kgonang hore ba boloke dijo ka yona, mme ba kgona hore ba bane le nama nako e telele ka ha mehleng ya kgale ho ne ho sena dihatsetsi tseo re nang le tsona kajeno.

Dimela tse melang naheng ke dimela tse jwalo ka di meroho, ditholwana tse kang bo le diperekisi, mme ho boetse ho ena le mokopu hape. Dimela tsena ke di ke ke ke dimela tse re reng ke dijo tse melang thoteng ka hobane di itlhahela fela sepakapakeng ho sena motho ya di jetseng, mme le teng ho sena motho ya di hlokomelang empa di na le bokgoni ba hore di hole di be kgolo mme di lokele hore di ka jwa ke batho. Ka hona hoo, rona re le batho rea ya rea di kga re di pehe mme re di je leba malapa a rona.

Dumela mohlomphehi ke tshepa hore o phetse. Ke ne ke na le potso mabapi le polasi e e neng e le ya ntate moholo waka ya seng a re siile mona lefatsheng. Ntate moholo e ne e le motho ya senang pampiri e bolelang hore na mang o tla eng, mang o tla eng mme ka ho re yalo, bana ba mmusong ba molao ba batla hore rona re le ditloholo tsa hae, re seke ra fumana letho mabapi le polasi ena, empa ke tseba hantle hore ho ke ho fosahetseng hobane le rona re tshwanela ko ho hong nyana lefeng la ntate moholo wa rona. E kaba na mohlomphehi o ka o ka nshebela hore na re lokela ho nka mehato e fe hore re kgone ho thola yona polasi ya ntate moholo? Kea leboha.

Sonoblomo ke palesa e ikgethileng haholo ka hara dipalesa. Ke palesa e batlang mobu o ommeng o senang metsi a mangata ho re e tle e kgone ho re e hole hantle. Mme ke palesa e batlang hore e ba ne le di seke tsa petetsana ho di ho di lemeng ha tsona. E batla letsatsi le moo ho dulang ho futhumetse. Le ha maemo a ka fetoha, yona e kgona ho ho mamella komello ha o ka etsahala hore re kopane le komello nakong eo re tlabeng re di lemme ka yona. Sonoblomo ke palesa e ikgethileng mme e nang le molemo haholo maphelong a rona.

Re na le tee e tala, mme ke tee e thusang ka ho hlwekisa madi le ho netefatsa hore phallo ya madi e tsamaya ka nepo. Re na le tee ya kgemere, yona ke tee e thusang ka tshilo ya dijo le ho netefatsa hore dijo diya mo di loketseng teng. Re na le tee e ntsho, e leng tee e thusang ka malwetse a fapafapaneng a pelo. Re na re boele re bane le tee ya ena e hothweng ke chamomile-e, e leng yona e thusang ka malwetse a monahano hore motho a dule a ikokobeditse mme a le bonolo.

Dimela ha di bolawa ke motjheso, ke lokela hore ke di nesetse kgafetsa kgafetsa, mme ke boele ke dula ntse ke di hlola hore na ekaba ha di hloke ho nosetsa na. Ke etse ke di etsetse moriti mo di jetsweng teng ho thibela hore letsatsi le ha le tjhesa haholo, le se ke la kena ka matla ka mo di mela di leng ka teng, ka ha motjheso e le ona o atisang ho di bolaya makgetlo a mangata. Ka boela hape ka netefatsa hore di dimela tsa ka ha dia petetsana kapa hona ho teteana. Hona ho tla etsa hore di kgone hore di heme le ha motjheso o ba mongata.

Balimi baa lemelang dishopo tse kgolo di dijo ka ho fapafapana, e leng meroho, ke balimi ba nang le tlhokomelo haholo ha o tla dimeleng tsa bona. Hona hoa bonahala ka hobane tsatsi le letsatsi ho dula ho ena le meroho e leng teng mabenkeleng, for setjhaba hore ba kgone hore ba reke. Hona ho bontsha hona tlhokomelo ya ho hlola dimela ka mehla le matsatsi, le ho netefatsa hore di a nosetsa mme di hlokomelehile ha di tjheswe ke letsatsi kapa ha hona letho le di sitisang mo di holelang teng, hore di kgone hore di tlo tseba ho ya mabenkeleng tsa rekiswa.